Ukufuya iihagu ezilalini akuyonto iba lula ngenxa yobana uba neengxaki xa kuziwa ngakwindawo ozobeka kuyo iihagu zakho nokutya. Azikufumani ukutya okunesondlo esipheleleyo.

Ikherothi, sisipinatshi ne-garlic ne-onion.

Ukutyala iminqathe kulula kodwa kuphinde kube nzima kuba ifuna okokubana ingabi nabubushushu bunintsi ebufumanayo kwaye kungabikho khula lunintsi olukhula ecaleni kwayo.

Ukuba bendinokuba yinkomo bendizozitha ngoba nguNongca kuba yeyona nto ityiwa yinkomo leyo, itya ingca.

Imfuyo xa ingaphilanga, umzekelo inkomo, uyibona ngokubana ityhafe, uyibone ubana noko ayityi ngokwendlela ebifanuba itya ngayo. Naxana uyikhaphela ayifuni uhamba.

Kuvunwa i-cucumber, i-watermelon, iimbotyi.

Xa kuthethwa ngamahashe into efika kuqala entloko yinto yokuliqabela. Ihashe lisetyenziswa ngokokubana luyinxenye yezithuthi ezikhoyo yaye ihashe uyakwazi ukwenza imali ngalo xa kukho imidyarho yamahashe yaye ihashe likhulu ngokubanamandla kwalo.

Ubunini bomhlaba balapha eMzantsi Afrika bukho bona kodwa ke indlela esibusebenzisa ngayo ayilunganga. Umzekelo, ulutsha belumelwe yinto yokokubana lube lusebenzisa umhlaba luyatyala, luvelisa iziqhamo, yonke loo nto, ukwandisa okokubana kubekho abantu abaninzi abakwaziyo ubana izinto zabo zithengwe zizitolo ezinkulu ukwenza ubana imveliso yalapha eMzantsi Afrika ibe kwiqondo eliphezulu.

Urhulumente xa enondinika isiqwenga somhlaba ndingalima kuloo mhlaba ngokokuba eyona nto ngoku esele isenziwa kakhulu kukulima ngoba uqoqosho lwethu luphantsi kakhulu. Ngoko ke ukulonyusa kufuneke sikwazi ukulima, umntu angayi esitolo ayothenga into ebenokwazi ubana ayivelise ngokunokwakhe.

Umntu ofuna ukulima amazambane ndingamcebisa ngokokubana aqale umhlaba wakhe abe nesiqinisekiso sobana uvundile yaye ulungele okokubana angakwazi utyala amazambane. Okwesibini, azame imithi ethintela okokubana iincukuthu ezi zomhlaba singafikeleli emazambaneni wakhe yaye amane ewankcenkcetshela ngokomlinganiselo wawo ukuze akwazi uba amile.

Ukwabiwa ngokutsha komhlaba zingachaphazela izinto ezininzi. Umzekelo, xa kunokwabiwa umhlaba ayisithi sonke esicinga ukwenza into enye ngomhlaba lowo esizawube siwabelwe, into ethi, umzekelo abanye bangangafuni ukulima, abanye bakufune. Loo nto ithi ke ngoku baninzi abangaboniswanga ngokulima ngoba besithi into eneshishini phakathi yinto ongasoze wayigqiba yaye ingeniso iba khona iphinde ingabikho, ushishino lokulima luhamba ngokweesizini.

Umntu ofuna ukulima ispinatshi makenze isiqinisekiso sokokubana ispinatshi sakhe usilima kumhlaba olungele ubana ispinatshi sakhe singabe sinesivuno esilungileyo yaye afake nesichumiso nezinto ezinothintela okokubana iincukuthu zitye ispinatshi sakhe. Anze, aqinisekise into yokokubana uyasinkcenkceshela ngalo lonke ixesha.

Into endingaqala ndiyenze kukugxotha inja leyo ogqiba ndijonge ke ngoku obana igusha yam yonzakele kangakanani na ukuze ndikwazi ukuyinceda ngoncedo olukhawulezileyo.

Ukulima ngokusebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela akulunganga and loo mlimi lowo ayingomlimi wenene kuba kaloku ukulima kufuna ukwazi, wazi nendlela izinto ezikwifama yakho eziyiyo neziphathwa ngayo. Kuba kaloku xa usebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela loo nto ingaphetha izilimaza izinto ezikwifama yakho okanye izityalo.

Ulutsha ukuze libe nomdla kwezolimo, umntu, bakholwa ngokubona, manditsho. Ulutsha olukhoyo alukwazi okokubana lungene entweni lungabonanga into yobana yintoni elingayizuza kuba kaloku bona sebexhomekeke kubuxhakaxhaka beli xesha langoku yaye abayiboni into okokubana ukuthenga izinto ongakwazi uzenzela loo nto kuyayehlisa indlela osebenzisa ngayo imali yaye kugqiba imali kuwe. Inzima yona lena into kodwa ke ifuna kuhlalwe phantsi kubekho iindawo ekunothethwa kuzo kucetyiswe ulutsha.

I-pollination izisa imveliso entle iphinde izise nemveliso engantlanga. Kodwa loo nto ayithi xa isenzeka ayilunganga ngokokuba kaloku iyakwazi ukukhulisela izityalo zakho incedise ekukhuleni kwazo.

Ukufuya iibhokhwe akuyonto ilula njengangoko abantu bengabona ngongathi kulula kuba kaloku emakhayeni okanye emaphandleni andinothi zifumana amanzi acocekileyo okanye zifumane ukutya ngendlela elungileyo. Loo nto leyo ke ngoku yenza wena mfuyi okokubana yiba noxanduva lokokuba iibhokhwe zakho zifumana ukutya okulungileyo ngalo lonke ixesha yaye namanzi eziwafumanayo acocekile.